Ewe, ikhona endakhe ndayibona ekaThabo yakwaAuto and General, apho aqhuba esitya ukutya yaze imoto yatshayisa. Loo nto eyenza ukuba kufike abantu beinshorensi.

Le mali itsalwe ngumqashi wakhe ukuze athi xa sele eyekile ukuphangela, noba xa sele ekhulelwe esathathe i-leave yasemsebenzini akwazi ukufumana imali le etsaliweyo.

Indonwabisa kakhulu loo nto, kuba kaloku ngexesha ungasebenzi uyakwazi ukuthi uxhamle emalini yakho ebikade itsalwa ngelaa xesha ubukade usebenza. Ukwazi ukuxhamla kule mali iinyanga eziliqedlana.

Iindlela zokutyala imali ezikhuselekileyo kukubeka imali ebhankini ezothi ibe naso nayo le nto kuthiwa yi-interest yongezeleleke.

Ebhankini kufuneka isazisi, ubungqina bengeniso, ukuqinisekiswa kwengqesho, izitetimenti zebhanki, iingxelo zamatyala.

Kubenza lula kakhulu ukuthumela imali ngefowuni. Kuba kaloku uyakwazi ukuthi ungayi edolobheni langakowenu, usebenzise imali yokuthi uthathe izithuthi uye edolophini uyofaka imali. Ukwazi ukuyenza loo nto uhleli ekhaya iyofika ngoko nangoko imali emntwaneni wakho.

Ingxowamali yomhlalaphantsi luhlobo lwesithuthi sotyalomali esidibanisa imali kubantu okanye abaqeshi ukuze babonelele ngengeniso yomhlalaphantsi.

Iinzuzo zeinshorensi yobomi, ukhuseleko lwemali kwabo ubathandayo, ukubuyisela ingeniso, ukuhlawula iindleko zomngcwabo, iinzuzo zerhafu ezinokubakho, uxolo lwengqondo, ukwazi uxanduva lwemali yosapho lwakho lugutyungelwe.

Kwaba luncedo kakhulu kuba kaloku akuzange kuthathe nditsho umzuzu lo omnye ukuba ndifumane yona i-airtime. Ndakwazi ukufowunela abantu beinshorensi bakhawuleza bazofika bazondinceda ngevili lemoto yam.

Kufuneka unike ulwazi oluchanekileyo, uchaze iimeko ezikhoyo ngaphambili. Beka elubala, nyaniseka kwaye ucace ngempilo yakho, indlela ophila ngayo kunye nembali yonyango.

Akusiso isigqibo esinyanisekileyo esi esingasithatha. Kuba kaloku umatshonisa imali yabo inenzuzo eninzi kakhulu eningase noyisakale ukuyibhatala ekuhambeni kwexesha.

Azibalulekanga kakhulu kuba kaloku kunezinto ekumele uzigcwalise okungenzeka wenze ungazigcwalisi kakuhle. Kodwa xa uthe waya ebhankini lakho bayakwazi ukuthi bakuncede kakhulu.

I-inshorensi yobomi ibonelela ngexesha, ngeinshorensi yexesha elithile. Ikuhlawulela ubomi bakho bonke kwaye yakha ixabiso lemali ekuhambeni kwexesha. Ipolisi ye-premium eguqukayo edibanisa inzuzo yokusweleka kunye necandelo lokonga. Ibonelela ngenzuzo yokufa ukuxhasa abo ubathandayo, inceda endaweni yomvuzo olahlekileyo, ihlawula iindlela zomngcwabo, isenokubonelela ngeenzuzo zerhafu ezifana nokukhula okurhoxisiweyo kwerhafu.

Uninzi labantu abanayo i-medical aid kuba itsala kakhulu kumrholo wabo, baphinde bangaguli ixesha elitheni. Abanye bayakwazi ukuya kwiindawo zikarhulumente bayoncedakala ngaphandle kokukhipha imali.

Iingenelo ezikhoyo zokuba ne-medical aid lunceda ekuthenini ukwazi ukufumana unyango olukhawulezileyo ngaphandle kokulinda ixesha elide kumaziko karhulumente ezempilo.

Abanye abafiki ngexesha bezothenga ukudla, igrosari. Nemali ethi bayikhiphe incane kakhulu.

Ndiye ndihambe ndiye kwikhansila langasekhaya lindinike incwadi yedilesi yangasekhaya ukuze ndikwazi ukuvula iakhawunti yasebhenki yobuqu.